Ukuzwa ngento ethile ekukhulunywa ngawo kumsakazo kuyakusiza kakhulu ukwazi ukuthi mhlampe akusiwena wedwa obhekana nale nkinga, ukwazi ukuzwa nabanye ukuthi baye bayixazulula kanjani kanti futhi yini engasiza ukuba uyigweme uma ingaka kuveleli. Kuyasiza futhi nanokuqwashisa-ke, ukwazi ukuthi endaweni ethile kuvele into ekanje ngoba bekukanje, ukwazi nawe ukuthi ngekusasa uyakwazi ukuyivimba kanjani le nto lena, noma nawe mayisikwehlelele uwazi ukuthi uzophuma kanjani kuleyo nto leyo. Nanolwazi-ke, ulwazi lwezinto ey'ningi lwezinto ey'hlukene lusindisa iy'mpilo ngey'ndlela ey'hlukene. Nokwazi-ke nabantu basendaweni ohlala ngakuyo ukuthi abantu abakanjani njengoba ngezinye iy'khathi siye sizwe ngomuntu othile esingamazi noma ngomuntu othile omaziyo ukuthi wenza into ethile, masumbona lowo muntu uyokwazi ukumgwema nangesinye isikhathi.

Ngesinye isikhathi ngake ngaba nenkinga nge-akhawunti yami kwiy'nkundla zokuxhumana ngithi ngizama ukuyilungisa yayingavumi ukulunga ngaze ngaxhumana nakwamakhasimende, okokusekelwa kwamakhasimende. Okokuqala baqale bangikhulumisa ne-robot, kwabonakala ukuthi inkinga yami ayixazululeki base kuthi kungcono ukuthi bangidluliselele kumuntu engizokhuluma naye. Ngamthola-ke umuntu engizokhuluma naye, wangilungisisa inkinga yami, ngakho wangisiza kakhulu. Noma kukhona ama-robots, basekhona nabantu abasizanayo. Ngakho kuyasiza kakhulu ukuthi uma ama-robot engakwazi ukuthi kufanele kwenziwe njani noma kuqhutshekwe kanjani, kuyasiza ukuthi kube khona umuntu ozokhuluma naye, kube yizwi nezwi.